Hai, nna ke bona e se bothata ho tla nsebeletsa haholo. E tlo nsebeletsa haholo.

Ha ke ikutlwe hantle jwalo ka mo palami taxi, ho re eng kapa le eng ha e ka hlaha ya sa sebetseng.

Sefofane ne se le monate itse ha ke fihla ka moo re utlwa di-sofa tsa teng di le monate, ka mona e le pizza ka hara sefofane le di-wine, ho le monate fela ka moo ka sefofaneng. Ebile le batho ba nne ba tlisa dijo ho rona, ba nne ba tlisa ka pelo hantle, e tshweu.

Nna motho ha kena mathata a ho kalama ha ke ya toropong ke palama taxi, ha kena matha a ho kalama taxi. Ke rata ho itsamaela hoseng hobane ke qeta ka nako.

Nna taba ena ho mokganni ha ke no mojwetsa, hobane o sa jwetsitse ke nna taba ya hore yena o kena ka le motho eo, hona moo ke kenang teng.

Kannete difofane hobane di sa tsamaye ka nako kajeno. Hobaneng le sa re tsebise hoba di tlo nka nako e telele difofe na. Di re ja ka nako, re kopa le re tsebise pele hore ha , re tsebe hore re tla thola hore sefofane ha se no tsamaya ka nako.

Nna ha ke so palame sefofane, empa ha o ka etsahala hore ntho e jwalo, e nhlahele ya hore sefofane se nke nako nka re ba mphe tjhelete ya ka.

Nna ha ke no utlwa monate ho kalama le motho eo ke sa mo tsebeng ka hara Uber kapa Bolt, ha ke tsebe motho oo tla kapa o tla nketsetsa botsotsi.

Ee, nna ke tlo bona hore sefofane se tlamehile se tsamaye diprofinsing tsena kaofela ditoropong le tse kgolo le tse nyane, hobane le bao ba ditoropong tse nyane le bona ba se hloka.

Ee, ke ile ka tsamaya ka yona e-hailing ho tsamaya ka yona, Uber le Bolt ke ile ka di sebedisa. Ke bona e le di ntho tse loketseng setjhaba ebile di nolofatsa le dintho haholo maetong a rona. Ebile haholo ha o sa batle ho kganna.

Ebe ke eng ha ba rekisetsa nkgono wa ka, ka tjhelete e ngata, empa le motsofe? E etswa ke eng ntho eo? Ke kopa le mo rekisetse ka tjhelete e fatshe e lekanetseng yena le nkgono.

Ha ke soka ke reka tekete ya bese ha ke soka ke e reke e ya kgwedi kaofela. Ntho e haholo ke e palameng ke taxi.

Ee, ka renkeng ha ho monate kannete, ba kile ba mphamolela founu ka moo. Ba etsa ntho yane, ba reng ke vimbaba, ba mo emisa motho oo ha qeta, ba mo shapa ka thola dintho tsa ka.

Ntate ke kopa o tlohele ho tshosetsa batho ka sethunya, ene jwale ha ke sana botswalle. Ke kopa o tlohele ho tshosa batho hobane ke hloka ho phela le batho seterateng mona.

Mme beseng monana ha o kena ho tlo tsamaya ka four o clock. Ke kopa hore at least ha ho fihla e be le hore ka ten to o bo so fihlile moo beseng e tlo kgona ho isa Bloemfontein.

Ho betere hore o ska e lokisa, ke tla bona hore ke etsa jwang ka yona. . Ke tla bona hore ho lokisetsa kae.

Ke bona ya kgona ho etsahala ha kgoromente e ka kgona ho tlisa dikoloi , hore di ise maqheku mabakeng a bona.

Dikotsi di tlo ba ngata nakong ya paseka keresemese, hoba motho e mong le e mong o batla ho ya hae. Ka hoo, dikoloi di tletse haholo seterateng mona.